Motho ya leng ho anti retroviral therapy, ARV o kgothalletswa ho tlohella ho tsuba le ho nwa jwala haholo. Hobane, tsuba le jwala di ka ama pelo ya.

Banna ba, ka qalang ka ho bua ka bophelo ba bona le ho susumetsa ba bang, ka mehlala e melemo. Ho ya tlhahlobo ya bophelo kgafetsa, ho ikwetlisa, le hoja hantle. Ba ka rula mekgahlo ya banna. Moo ho buuwang ka mathata le thabo ya bophelo, ho sa bonwe e le bofokodi. Ba ka boela ba sebeletsa metjha ya phatlalatso, jwalo ka Facebook kapa WhatsApp. Ho phatlalatsa molaetsa wa bophelo bo botle.

Ke tla ba eletsa hore pele ba etsa ngwana, ba etse tlhahlobo ya HIV, ha mmoho ho tseba boemo ba bona. Haeba e mong kapa bobedi ba le HIV positive, ba lokela ho qala kapa ho tswela pele ka anti .

Dirapa tsa dikolo, di bohlokwa haholo. hobane di ruta bana tsebo ya temo. Le ho ba bontsha hore dijo di hola jwang. Di ba fa boikarabelo, ho ithuta ho sebetsa ka matsoho, le ho sebetsa mmoho. Ho sebetsa dirapeng ho boetse ho thusa ho tlosa stress le ho matlafatsa kelello ya bana. Ka dirapa tsena, bana ba ka ja dijo tse fresh, jwalo ka meroho le matokomane. Tse ba fang di matlafatse tse molemo.

COVID-19 ile ya tshosa lefatshe kaofela. Hobane e ne e tshwaetsa ka potlako haholo, ho feta mefutafuta ya malwetse a pele. Ho be ho ena le maeto a mangata. Difofane di tlisa batho ho tloha lefatshe le leng ho ya ho le leng. Mme ha motho a tshwaetse, o ne a ka e fetisa batho ba bang ha bonolo. Ho feta moo, ho ne ho sena mofuta wa kalafo kapa thibelo qalong. E leng se ileng sa etsa hore lefatshe le tle le kwalehe.

Matshwao a lefu la kgatello e phahameng ya madi. High blood pressure, hangata ha a bonahale ha bonolo. Empa ha motho a se a ena le bothata bo boholo. A ka ba le matshwao ana, ho opelwa ke hlooho haholo holo hoseng, ho bona baswai kapa ho fifihela mahlong. Ho opelwa ke sefuba kapa ho hema ka thata. Ho fellwa ke matla kapa ho ikutlwa o tsielehile. Ho opelwa ke maikutlo kapa ho ikutlwa o halefile, ka sa tlwaelo.

Matshwao a lefu la kgatello e phahameng ya madi. High blood pressure, hangata ha e bonahale haholo. Empa ha motho a se a ena le bothata bo boholo. A ka ba le matshwao ana, ho opelwa ke hlooho haholo haholo holo hoseng, ho bona baswai kapa ho fifihela mahlong. Ho opelwa ke sefuba kapa ho hema ka thata. Ho fellwa ke matla kapa ho ikutlwa o tsielehile. Ho opelwa ke maikutlo kapa ho o halefile, ka sa tlwaelo.

Ke bohlokwa haholo ho nka meriana ha o ena le lefu le sa foleng. Hobane meriana e thusa ho laola lefu, hore le seke la mpefala kapa la baka mathata a mang. Ha o sa e nke lefu le tla ama pelo, diphio, kapa mahlo. Mme bophelo ba hao bo be kotsing. Meriana e thusa hore o phele bophelo bo betere. O tsebe ho sebetsa, ho ja hantle, le ho robala o phuthulehile. Le ha o ka ikutlwa o le betere, o seke wa tlohela meriana.

Lebollo le na le molemo, e mengata bophelong ba moshanyana le setjhaba. Sa pele le ruta boikarabelo, hlompho le botshepehi ho badimo le batswadi. Le boetse le tiisa boitsebelo ba ho ba monna. Lefa moshanyana nako ya ho ithuta ka bophelo botshepehi le maitshwaro a matle. Ka mokgwa wa setso, lebollo le kopanya setjhaba le etsa hore baholo ba fetise tsebo le bohlale ho ba banyenyane.

Pono ya ka ke hore, ho hloka tsebo le hlokomelo ho bakang hore bana ba bangata ba fellwe ke phepo e nepahetseng. Batho ba bangata ba tseba hore bana ba hloka dijo tse fapaneng tse nang le vitamin, di-mineral, protein le mafura a matle. Hape, hoba le mathata a tlhakisetso ya dijo malapeng kapa bofuma. Ho etsa hore bana ba je dijo tse fokolang kapa tse tshwanang, letsatsi le letsatsi. Ha bana ba sa fumane phepo e nepahetseng, ba ke malwetse a kang kwashiorkor.

Nako ya lockdown e bile bothata bo boholo ho lelapa la rona. Hobane, re ile ra tlameha ho fetola bophelo bo re bo tlwaetseng. Ho hloka bolokolohi ba ho tsamaya, ho etela beng ba rona. Kapa ho sebetsa jwalo kaha re ne re tlwaetse. Ho ile ha re, imetsa kelello. Empa ra ithuta ho ba mmoho haholo lapeng. Ra qala ho pheha mmoho, ho bapala dipapadi tse bonolo, le ho rutana. Leha ho ne ho se bonolo, re ile ra fumana monyetla wa ho tiisa kamano ya lelapa.

Ho dula nako e telele nakong ya COVID-19, ho ile ha ama kelello yaka haholo. Ke ile ka ikutlwa ke Imetswe, ka qala ho hloka matla a kelello le thabo. Ho hloka ho bona batho le ho bua le bona sefahlehong, ho ile ha etsa hore ke ikutlw kele mong. Empa ho bua le batho ka mohala, le ho ithuta ikgatholla kelellong, ho nthusitse haholo.

Lebollo ke tshebeletso ya bohlokwa ya setho e thusang ho hlokomela bophelo ba banna. E ba fa monyetla wa hoba le boikarabelo. Ho bolla ho ka thusa ho thibela malwetse a kang, kankere ya leihlo. Hoba le bophelo bo betere le ho fokotsa bothata ba tshwaetso. Ke thabela tshebeletso ya mmuso hobane e thusa ho fana ka tlhahiso leseding e nepahetseng. Le tshebeletso e sa lefellweng e etsa hore banna ba fumane tlhokomelo e hlokahalang bakeng sa bophelo ba bona.

Ke eletsa dikolo le SGB governing body, ho fokotsa ho rekisa dijo tse sa bolokeheng. Le ho etsa bonnete ba hore bana ba ja dijo tse phetseng hantle, le tshireletso. Ba ka qala lenaneo la tlhahlobo ya dijo le ho ruta batswadi ka mano a phepo e nepahetseng, le tshireletso ya dijo. Ho bohlokwa hore bana ba dule ka dijareteng tsa dikolo. Ba je dijo tse phehilweng hantle ho latela mehato ya setjhaba, ho le .